Metshameko e na le seabe se se tona tota mo go rotloetseng bašwa ka go farologana, go lekalekana le go ba akaretsa, gonne e ntsha bašwa mo dilong tse di sa siamang, e ba ntsha mo mebileng. Ya kgona le gore fa ba tsaya karolo mo metshamekong, ba ikatisa, mebele ya bona e nna itekanetse le ditlhaloganyo tsa bone di nna di itekanetse, gobane motshameko o a thusa, mo goreng o ntšhwafatse tlhaloganyo ya gago. Ebile gape, bašwa ba na le tšhono ya go bona fa ba na le di-talent-e tse di farologaneng. Di-talent-e tse ba ka di dirisang, di-talent-e tse di ka kgonang gore di ba phedise mo tseleng e tlang.

Metshameko ya electronic-e, e ka nna le kgatelelo e masisi mo go tlhaloganyong ya motho o e tshamekang, gonne o feleletsa o itepatepanya le batho ba o tshamekang le bone, gongwe o ipona o sena talent-e fela o sena kitso ya lobaka lo batho ba o tshamekang le bone ba nang le lona ba ntse ba ikatisa. Gongwe wena o na le dikgwedi di le tharo fela bone ba na le mengwaga e matlhano, o feleletsa o ipona o sena talent-e. Ee, metshameko ya nama kgotsa ya setso, yona e botoka fela e ka nna tlhwatlhwa e kwa godimo gonne fa o tshameka o tshwanetse go reka le di diriswa, sekai fa o tshameka kgwele ya dinao, o tshwanetse go reka ditlhako tsa teng, o tshwanetse go reka le diaparo tsa teng, o tshwanetse le go ya kwa lefelong le o tshwanetseng o ye go tshamekela ko teng. ka electronic-e, ga o ye gope, o tshameka mo sedirisiweng sa gago.

Batho ba ba tshelang ka bogole ba ka tshameka metshameko e e tshwanang le hockey, diatleletiki, tennis, chess kgotsa gona go thuma.

Dilo tse re ratang go di dira mmogo re le ba losika, ke go ikentsha re ya mafelong a bojelo, re ya di-concert-eng kgotsa re kopana re nna fa gae, e le peso ya nama, re ja go le monate, re tshameka le mmino. Dikopano tsena di botlhokwa gonne ga re bonane kgapetsa le kgapetsa, gonne ba bangwe ba dira, ba bangwe ba tsena dikolo. Go kopana go thusa le ga le ka kgona go bona fa ba bangwe kgotsa mongwe a tlhoka thuso. Gongwe mongwe mo gare ga rona ga a dire, mme o senka tiro, fa le kopane le a kgona go botsana, le a kgona go bua, le kgone le go thusana. Dikopano tsena re tsaya dinepe, re tsaya le tsona di-video, re kgone e re ga re jewa ke bodutu le fa re phatlhaletse, re di lebelele re tswe bodutu, re tshege.

Dikolo tsa kwa magaeng di atisa gonna le metshameko e tshwana le kgwele ya dinao, kgwele ya matsogo ya basetsana, diatleletiki le yona metshameko kgotsa school plays. Metshameko eo, e teng le kwa dikolong tse di kwa toropong, fela kwa dikolong tse di kwa toropong, ba na le gone le go dirisa thekenoloji, ba dirisa di-electronic-e, go dira metshamekiso, dilo tse di tshwanang le gaming. Pharologano, ke fa e le gore dikolo tsa kwa magaeng ga di na bokgoni bo bo tshwanang le dikolo tse di kwa toropong, ke ka fao o tla bonang go na le pharologano mo metshamekong e o e bonang kwa ditoropong le e o e bonang kwa magaeng.

Go ikentsha bodutu kwa ntle, go molemo tota gonne motho o tlhoka moya o mo phepa ebile o tlhoka letsatsi. Letsatsi le thusa ka se se bidiwang ka sejatlhapi di-happy hormones, di leng botlhokwa mo tlhaloganyong ya motho. Letsatsi le tiisa le marapo a motho ebile, dipatlisiso ka dingaka di bontshitse fa dijalo tse di tala di le botlhokwa thata mo tlhaloganyong ya motho ke ka moo le mmala wa malwetse a tlhaloganyong o leng motala. O kanna wa ikentsha bodutu kwa ntle ka go tsaya o tsamaya mo tikologong ya gago kgotsa le gona go siana, tsotlhe tseo di botlhokwa mo mmeleng le mo tlhaloganyong ya motho.

Setlhopha se ke se ratang mo nageng ya Aforika Borwa, ke setlhopha sa rugby. Setlhopha seno se dira ka bontle le ka matsetseleko. Ba gapile sejana sa lefatshe gararo, ebile fa ba tshameka ba re kopanya re le setšhaba sa naga go se na le tlhaolele ya mmala.

Metshameko ya mo internet-eng, e tlhoka data, gonne metshameko e na, e bontshiwa ke di-company tse di farologaneng, tse di tshwanetseng di duelelwe. Ke ka moo re tlhokang go duelela le data, gore re kgone go e tshameka. Go tshameka metshameko eno ya internet-e, o tlhoka se re se bitsang smartphone ka sejatlhapi le yona internet-e eo.